Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di fokotsa ditšhono , di ruta le go ikarabela, go dira tiro ka remote-u, puisano le badiri, go tsena mo tirong le go fokotsa bokgoni jwa batho go itirela botshelo jwa botswerere ka dipalo.

Ke dirisa data ya LTE ya ga Telkom. E rekiwa ka lesome.

Ke dirisa data ya Telkom ya LTE. E e tlhwatlhwa ka madi a le lekgolo le lesome tlhano ka di ranta. Ee tsaya sebaka se le dibeke di le nne. E leng kgwedi. Ke tlhopile yone gonne ke motho yo o ratang go lebelela ditshwantsho mo mafaratlhatlheng, go ithuta ka inthanete, go lebelela ke di-video ka inthanete le go itse ka ditaba tsa lefatshe.

Data ya di-gig-e e nka itumedisang yona ke ya di-gig-e di le lesometlhano. Nka e dirisa dikgwedi di le pedi. Mme gape nka rata gore e tsene ka letsatsi la bolesome le tlhano kgwedi le kgwedi.

Tsala ya me, o tshwanetse go reka data kgotsa moya wa nako gore o kgone go reka data ka moya wa nako, fa o fetsa o tsaya founu ya gago kgotsa mogala wa gago wa letheka o ya kwa re dial-elang kgotsa mogala wa.

Data ya me e ka fela pele ga nako ke ne ke tla reka data e nngwe. Go ya ka nna, nka dira gore data ya ka e bolokege ka gore fa ke sa dirise mogala wa me wa letheka, ke time data ya me. Mme ke tla itshuma fa ke sebedisa mogala wa me wa letheka le go tsena mafaratlhatlha.